UMzantsi Afrika wasingatha itumente yehlabathi yebhola yombhoxo ngonyaka ka-nineteen ninety-five, yaze yasingatha eyebhola yeqakamba ngonyaka ka-two thousand and three, yaze eyebhola ekhatywayo itumente yehlabathi yasingathwa eMzantsi Afrika ngonyaka ka-twenty ten.

Eyona nto ndiyonwabelayo eyenziwa ngaphandle kuxa ndiphume nosapho lwam sihambe siye kwindawo ehlala izilwanyana siyobuka izilwanyana, siyobuka indalo. Kube mnandi ke nalapho ke sifumane ke imidlalo edlalwa ngaphandle ke, loo nto iyasinceda kakhulu silusapho ukuba sichithe ixesha kunye. Loo nto ke sithanda ukuyenza xa kufikelele iintsuku zeeholide ngoba amaxesha amaninzi sihlala kwiindawo ngeendawo silusapho asihlali ndaweni. Ngoko ke sithi xa sesidibene ke sikwiiholide sonke, sibe nako ukuhamba sibuke indawo sihambe siyozonwabisa sidlale nemidlalo yangaphandle sichithe ixesha kunye kube mnandi, kube njalo.

Ngonyaka ka-nineteen ninety-six ndandisemncinane kakhulu, ndandineminyaka emibini qha kuphela. Ndandingazi nto ngomdlalo ke owasingathwa nguMzantsi Afrika wetumente yamazwe ngamazwe kodwa ke ndiye ndive ke ebantwini ababekhulile ngelo xesha xa besebalisa ke ukuba bavuya kakhulu ngoba neliphi na ilizwe liye livuye kakhulu xa se ilizwe labo liphumelele emidlalweni yebhola.

Mna umthetho ebendingawususa ngulaa mthetho kuthiwa yi-Umpire's Call kwi-LBW ngoba laa mthetho uye ngelinye ixesha ube nako ukubaqhatha abantu ababhowulayo. Iqembu elibhowulayo like liye libe nako ukuqhatheka ngoba ibhola xa ibethe emlenzeni womntu ophethe i-bat obetha ibhola, kuye kufumaniseke ngelinye ixesha ukuba laa bhola bingakhange ibethe ke laa mlenze ibiza yofika straight kwi-wicket ibe ngu-out. Kodwa ke ngenxa yoba kusithiwa yi-Umpire's Call, ukuba u-umpire uthe ayingo out kuye kungabikho out. Ngoko ke laa mthetho uthi i-Umpire's Call kwi-LBW bendingawususa kwibhola yeqakamba.

Ukudlala ezemidlalo kungamnceda umntwana wam kakhulu ngoba kuza kuzabe kumhlakulela ekutheni ukuba akwazi ukuba yi-team player nasemisebenzini. Ngoba emisebenzini indaba yi-team player ibaluleke kakhulu ngoba kubalulekile into yoba emisebenzini usebenzisane nabanye abantu ukuze nibe nako ukusebenzisana kakuhle ngendlela entle ninonke.

Ndingamcacisela ngomngcipheko azifaka kulo ngokudlala le midlalo okokuba ingqondo yakhe ayizukwazi ugxila kwezinye izinto, iza soloko igxile kule nto ayenzayo ngama xesha onke. Ngoko ke uzawuye ashekele abe semva kwezinye izinto ezibalulekileyo ekufuneke ezenzile ezinjengemisebenzi yesikolo nemisebenzi yasekhaya.

Umfana endakhula naye ogama linguAthenkosi. UAthenkosi wayemhle kakhulu apha ekuthungeni izihlangu, wayeyingcaphephe kwaye izihlangu zethu zesikolo sasihlala sizithungisa kuye. Izihlangu zethu xa zikrazukile sicele yena asithungele kwaye asithunge ibe ngathi sithungwe ngumntu omdala. UAthenkosi ke uthe wobona ukuba esi sakhono sakhe sokuthunga izihlangu uyincutshe apha kuso waqala ke wazivulela ishishini ekuthiwa yi-shoemaker. Ngoko ke uyi-shoemaker esebenza nasezitawni ethunga izihlangu zabantu abaphezulu.

Oyena mdlali ndimthanda kakhulu kwibhola yeqakamba nguThemba Swelindawo. UThemba Swelindawo ndimthandela into yokuba xa edlala uyaqinisekisa into yoba udlalela ukuba iqembu lakhe maliphumelele kwaye uyazimisela kakhulu. Uyazimisela xa edlala ngoba uyayazi ukuba abalandeli babukela benomdla wokuba iqembu abalibukeleyo kungake liwine. Kungoko ke uThemba Swelindawo eye ke waba ngukapteyni ke weqembu leqakamba elo ndilithandayo.

Ezemidlalo ziluncedo kakhulu ekukhuseleni ulutsha kulwaphulomthetho ngoba kumaxesha esiphila kulo ngala maxesha amabi kakhulu, ulutsha ke luyagaxeleka kakhulu kwizinto ke ezilulwaphulomthetho. Kodwa ke nge xa kukhona le midlalo ibanceda ekubeni uba bangagcwali esitratweni kakhulu, bathathe ixesha elo banalo bahambe bayolichitha emabaleni okudlala baze xa bebuya babuye bejongene neencwadi zabo. So loo nto ke ibenza bahlale bexakeke kakhulu, bangabi nalo ke ixesha loba mabahlale benze izinto ezimbi.